Hu ambariwa musisi nahone zwi tshi sumbedza uri muthu hoyu o aluwa.

Pfha ndi wa nṱha vhukuma sa izwi ndi tshi ḓirwa khana nga mvelele yashu.

Zwi kha ḓi vha zwa ndeme vhukuma u ambara zwiambaro zwa sialala.

Zwithu zwine zwa takalelwa vhuponi hanga ndi miṅwenda.

U nakisedzela wo ita tshiṱomola tsie.

U ḓo wana vhanna vho ambara dzi hemmbe dza sialala. Ngeno vhafumakadzi vha nga to ambara miṅwenda kana vha ḓi rungisela rokho dzavho dza manakanaka fhedzi dzo pendeliwa nga miṅwenda.

Ndi tshiṱori tshi ambaho ngauri sialala ndi ya ndeme vhukuma, muthu ha tei u laṱela mbumbo yawe.

Muṅwe na muṅwe ane a vha na zwiambaro zwa sialala zwine zwi tshi ḓo mu fhedza zwo musia u ṋetshedza honoyo zwine zwa khou mulingana.

Nda ndi tshifhinga tsha u vheiwa ha khosi vhuponi ha hashu muṅwe na muṅwe o ambara zwiambaro zwa sialala. He muṅwe na muṅwe we a vha a khou ḓi kukumusa ngauri vhathu vho vha vho naka.

Yo ṱuṱuwedza vhathu nga nḓila i si ya vhuḓi. Vhunga vhathu vha tshi vho gera zwithu zwa vha zwiṱukuṱuku hune mivhili i sala i khou sala nnḓa.

Ee vhathu vha vhuponi hanga vha funa zwiambaro zwa musalauno u fhira zwa musalauḽa. Ngauri vha khou vhona vhathu vhanzhi vha shangoni vha tshi khou ambara zwiambaro ezwi zwa musalauno zwine vhathu vha vha vha kho ḓi sia nnḓa.

U ḓo wana muthu o runga rokho ya musalauno, a fhedza hafhu a penndela nga zwiambaro zwa musalauḽa zwine zwa ḓo vha o penndela nga muṅwenda.

Vhunzhi ha vhaḓivhalea vha ano maḓuvha a vha tsha ambara zwiambaro zwa sialala. Vha ambara fesheni ya ṋamusi zwine zwi khou ṱuṱuwedza vhathu uri vha ambare zwezwo.

Nṋe ndi vhona zwi songo khakhea vhunga vha kho ḓi tshila kha sialala ḽavho. U sa fana na vhathu vhane vho to laṱela kule sialala vhone vha kha ḓi ambarela zwoṱhe zwa musalauno na musalauḽa.

Ee vhathu vhanzhi vha khou rungisa zwiambaro vha tshi itela zwimima. U fana na muthu ane a khou vhingiwa u ḓo wana o ambara rokho yavhuḓi ya musalauno fhedzi i na miṅwenda wa sialala. Na vhathu vhoṱhe vhane vha vha hone vhuṱamboni vhonovho u ḓo wana vho ambara miṅwenda vho naka zwithu zwavho zwi tshi naka.

Ho ḓalesa zwiambaro zwa fesheni ya musalauno u fhira zwiambaro zwa sialala.

Ee hu na mutsiko wa u ambara zwiambaro zwa musalauno. Vhunga vhana vha zwino vha sa takaleli zwiambaro zwa sialala.

Ṱuṱuwedza uri u ngaḓi wana u tshi khou ambara zwoṱhe zwine wa khou ṱoḓa. Zwi nga vha zwiambaro zwa musalauno na zwiambaro zwa sialala, zwoṱhe khathihi wo to u dzhia zwiambaro zwa musalauno wa penndela nga zwiambaro zwa sialala.

Fesheni ya musalauno i phumula mvelele vhunga vhathu vha ano maḓuvha vha tshi khou funa fesheni ya musalauno. Vha vho hangwa nga fesheni ya musalauḽa.

Vhathu vha vhuponi hanga vha funa fesheni ya tshizwino u fhira siyalala.

Zwi vha zwi si zwavhuḓi vhunga zwiambaro zwi tshi khou ḓuresa. Zwi ḓo fhedza zwi tshi khou ita uri vhathu vha fhedze vha tshi kho ita zwa vhugevhenga mashophoni.

Ndi tevhelela fashion ya khalaṅwaha vhunga vhathu vha tshi ḓo vha vha tshi khou ambara zwenezwo zwiambaro.

Zwivhumbeo zwi ngaho dzo corset.

Ndo no ḓi wana ndi khou shela mulenzhe kha mbekanya mushumo ya fesheni nda fhedza ndi tshi vho ita zwitaela zwa fesheni. He vhathu vha fhedza vha khou nṱuṱuwedza uri ndi ise phanḓa na buḓo ḽanga ḽa zwa fesheni.

Ndi shumisa puḽatifomo ya TikTok.

Zwi khou thoma uvha fesheni vhu nga zwiambaro mashoponi zwi tshi khou ḓura.

Fesheni dzo ḓoweleaho dzi khou sumbedza mvelele ya.

Fesheni ine athi tendelani nayo, ndi fesheni ine wa ḓo wana muthu o sia muvhili nnḓa a tshi khou tshimbila dzi badani.

Vhafumakadzi vha vho tendelwa u ambara zwine vha pfha vha khou funa zwingaho marukhu.

Ndi vhona u nga mushumo wa khotsi muṱani ndi u tsireledza muṱa wavho, wa dovha hafhu wa vha ṱunḓela.

Ndi u alusa vhana nga nḓila yo fanelaho uri vhana vha aluwe vha na mikhwa vha tshi ṱhonifha vhathu vhahulwane khavho.

Ndo aluwa ndi tshi ḓivha zwa uri muthu a songo lila khole vhunga a tshi ḓo vha a tshi khou ṱuletshedzela mme awe lufu.

U tea u vha u na khavho ine wa ḓo vha u khou shumisa ngayo u ṅwa u tshi pfhela na u khathihi na u ambelela zwine wa khou ambelela zwone, wa dovha hafhu wa shela fola.

Vha tea u iswa khombani uri vha kone u ṱhonifha mivhili yavho.

Ri tea u dzulela u amba luambo lwashu na u gudisa vhana vhaṱuku vhane vha khou ḓo vha vhaaluwa hu si kale na henevha vhane vha kha ḓi tou vha ri ambe Tshivenḓa luambo lwashu ri navho.

Ndi zwa ndeme vhukuma u ḓiwana ri khou vhulunga luambo lwashu mahayani uri ri kone u dzulela u vha ri khou lu amba misi yoṱhe.

Vha thoma nga u shela mashonzha avho kha fhethu hune vha ḓo vha vha khou a ṱanzielwa hone, vha shela maḓi o fhisa uri iḽa miṱavha ine ya vha hone kha ma mashonzha i bve, vha dzhia vha bika gwengwlele ḽavho, vha shela mashonzha nga nṱha vha ritha, vha shela na sobo u swika zwi tshi fhe, zwi tshi vhibva.

Vhuponi ha hashu vhathu vha bikesa tshidzimba sa musi tshi tshone tshithu tshine vhathu vha kha ḓi tshi takalela vhukuma.

Vha thoma nga u ṱanzwa magulu avho a bva tshika dzoṱhe, vha shela bodoni wa shela maḓi na muṋo u swika zwi tsini na u vhibva, vha thoma hafhu u shela maṱamaṱisi, nyala na zwenezwo zwine vha ḓo vha vha tshi khou ṱoḓa u shela zwone, vha tiba zwa gwagwama u swika zwi tshi vhibva vha kona hafhu u fula.

Vhaswa vha ano maḓuvha a vha tsha shumisa zwithu zwa sialala sa vhunga mutoli na zwo u fhefhera.

Vha nga to ita vhuṱambo vhuhulwane ha u gudiswa vhaswa u bika zwiḽiwa zwa sialala hune muṅwe na muṅwe u ḓo dovha hafhu a zwi ḽa zwezwo zwiḽiwa zwa sialala zwo bikwaho.

Vha tea u ḓiwana vha khou ḽesa miroho i ngaho mitshaini na zwipinashi vha dovha hafhu vha ḽa mitshelo ine ya vha na pfhushi.

Ndi tama u ḓiwana ndi khou shuma sa nese vhunga hu khou shotha manese manzhi ende hu na vhathu vhane vha khou ṱoḓa thuso u ḓo wana vhathu vho foḽa miduba vha vhanzhi vhanzhi hu si na thuso ine vha khou i wana, zwino ndi tama u shumela tshitshavha nga nḓila yavhuḓi.

Ndi mushumo wa vhudokotela kana vhunese ngauri hu khou vha na ṱhahelelo vhuongeloni, u ḓo wana vhathu vho sokou fola miduba vhaṅwe a vha khou kona u wana thuso ine vha khou ṱoḓa nga mulandu wa u shaya manese kana madokotela.

Vhaṅwe vhathu vhane vha shuma muvhusoni ndi tendelana nazwo zwa uri a vha shumi vho ḓiimisela vhunga vha tshi ḓivha zwa uri tshelede yavho ya muholo i khou ḓo dzhena ṅwedzi muṅwe na muṅwe zwi sa sedzi zwa uri vhone vho shuma lungafhani.

Ikonomi ya hone i khou ongolowa zwine zwa fhedza zwi khou ita zwa uri vhathu vha thome zwa u tswa zwine zwa ḓo fhedza zwi khou ita uri ha si tsha vha na nyaluwo ya ikonomi fhano Afrika Tshipembe.

Muvhuso u nga fhaṱa zwifhaṱo zwiswa zwi ngaho dzi yunivesithi kana mimoḽo hune vha ḓo kona u thola vhathu vha shuma hone.

Mushumo une nda nga si vuwe ndo u shuma ndi mushumo wa vhusole ha nndwani vhunga u tshi ḓo vha u khou tou ya haningei u ḓi isa lufuni vhunga vhathu vha tshi ḓo vha vha khou tamba nga zwigidi nga muthutshano.

U tea u ḓivha zwa uri tshiimo tshawe ndi tshifhio, a dovha hafhu a sedza na mushumo une a khou apuḽaya uri u ḓo kona u pfhi, u linganela u dzhena khawo mushumo na oyo, u ḓo zwi kona naa.

Ndi nga tsikeledziwa nga u tou dzulela u vhudziwa zwa uri vhone a vha ngo takala kana vha dovha hafhu vha fhiwa mishumo ine ha ngo tea u ita ine ya khou fhira mutakalo wawe.

Ndi nga ya nda amba na muhulwane hanefho hune nda khou shuma hone nda ṱalutshedzisa thaidzo ine nda khou ṱangana nayo uri a kone u ntandulula yone u nga ri, u nga ndi sa nga si kone u isa zwithu zwanḓani zwanga.